Ditlamelwana tse di ka thusang bagodi mo tikologong ya rona ke gore ba fiwe ditlhare tse dingata gore malwetse a ba tshwereng a kgone go fokotsega.

Ke nagana gore bagodi ba, tshwanetse gore ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi ka gonne ko malapeng a bone ga ba kgone go ba tlhokomela ka tsela e e tshwanetseng, ga ba ba reke le dijo tse di tshwanetseng mmele wa bone ebile ga o ka kry-a le gore go na le o a lwalang o kry-a ebile ba sa kgone go mo tlhokomela sentle.

Dingwe tse dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe ke ka taba ya ditlhare gore batsofe ba tlwaetse di ditlhare tsa setso thata go fetisa ditlhare tsa sekgowa so janong ke tsona tse di tlwaelegileng.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka tsela e e kgolo thata ka gonne batsofe, ba tlwaetse dilo tsa setso ga golo e fela rona re tlwaetse dilo tsa sekgowa thata.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo thata mo tlamelong ya batsofe and se farologana thata ka gonne batsofe ke batho ba ditso setšhaba ba bangwe ga se batho ba ditso so o kry jaanong ba gatelela batsofe ka gonne batsofe ba ne ba itse ditso and setšhaba ga ba tsebe setso go tshwana le batsofe.

Mo tikologong yaka ke ditirelo tsa taba tsa ditšhelete maduo a SASSA, batsofe tshwanetse ba tsamaye ba ikemele di-line kwa ka gonne ga ba tshepe le bana ba bone. Go tlala mo go dulang batsofe ko ba batsofe ko ba tlhokomelwang ko teng.

Ke mafelo a mantsi thata a ke a itseng a tlhokomelang bagodi and ebile ditirelo tseo di a duela ka gonne ba kgona ba patala ba tseya tšhelete ya batsofe eo ba e golang ya government-e ba patela ko, gore ba kgone go ja, ba kgone go kry-a ditlhare ba kgone go kry-a sengwe le sengwe se ba se tlhokang gona ko tle ba dulang gone ko teng ko.

Ke nagana gore e ka tokafadiwa ka go aga meago e mentsi mo go tlhokomelwang batsofe ka gonne o kry-a mo batsofe ba nnang mo teng mo ba tlhokomelwang mo teng go tletse go sena le space so go tlhokega agiwa meago e mentsi gore ba kgone go ba le space ba kgone go ba le mo ba ka kgonang go tshamekela di game mo teng.

Ke akanya gore pension ya puso yago tlhokomela batsofe e ama jang e ama batsofe e ba thusa thata ka gore ba kgone go ipatelela tsona di-society-e, ba kgone go ithekela dijo ba kgone go ikamogela dintlo, ba kgone go iphedisa go tshwana le mang le mang ka ge ba sa kgone gore ba ka boela ditirong ba kry-a ditiro ba bereka.

Go dira kopo ya go bona pension ya batsofe kwa pusong ke go ya ko diofising tsa teng, wa kwadisa motsofe le ditokomane tse o di tlhokagalang and-e madi a teng o kgona wa amogela ka mogare ga tsona di bank account.

Pension ya puso ya go tlhokomela batsofe e ama balelapa ka gore ke bona tshwentse ba dire gore batsofe ba tlhokomelwa ka tshwanelo, ba rekelwa dijo tse di tshwanetseng ebile ba kgona le go kry-a ditlhare tse di tshwanetseng ge ba lwala.

Motho o simolola go amogela madi a pension a na le mengwaga e mesome le bothataro ka mengwaga eo ga gona gore motho a ka re ene o batla go sebetsa.

Ke nagana gore ba be le tsona di-transport-o tsa bona tsa batsofe tse di tla kgonang go ba isa kwa di petleleleng ka gore ka nnete bona ba sokola thata gore ba kgone go fitlhela dipetlela ba bangwe ga ba kgone go tsamaya, ba bangwe ga ba sa bona. So, ga ba na le transport ya bone e ba isang koo go tla ba botoka thata.

Ke nagana gore, ga go ka ba le di-doctor, di-nurse tse di tla tsenang motse ka motse mo go nang le batsofe gore ba kgone go thusiwa ka se gaufi.

Mo ke dulang teng ga go kgole gore ke kgone go bona ditlamelo tsa pholo e ditirelo tsa bone tsa potlako di, ga di a siama.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse re di tsamayang tsa puso di fitlhe le kwa mekhukhung gore mongwe le mongwe a kgone go kry-a thuso ka gonne mongwe le mongwe o deserve-a pholo.

Malwetse a a bonang kalafi kwa tleliniking ke malwetsi a go tshwana le matlho, tlhogo, mala, ee ke one a motho a kgone go kry-a kalafi.

Fa tleliniki e le kgakala le baagi, baagi ga ba lwala ba tla palelwa ke go ya ditleliniking and then go tla ba bothata bo bogolong thata mo setšhabeng.

Balwetse ba ba amega thata fa go sena melemo kwa tleliniking ka gonne e tlo ba tshenyo ya nako gore o tsoge mo mosong o ye tleliniking o re o batla melemo o seke ba nne wa e kry-a and o lwala, o sena le madi a gore o ka reka melemo eo tshwanetse puso e dire ka bo nnete gore melemo e ba teng ka metlha yotlhe ko ditleliniking.

Batho ba le bantsi ba boifa go ya kwa ditleliniking le fa ba lwala thata ka gonne bo-sister ba kwa ditleliniking bangwe ba bone ga ba kgone go go buisana sentle le batho, ba tseya tseya batho, ba amanya batho, ba rasetsa batho ke ka moo batho ba boifa go ya kwa ditleliniking.

Molwetsi o tshwanetse gore a fitlhele thuso pele fa a gorogile phakela le gore-gore bolwetsi bo mo gatelela a le mo bathong mo.

Ditleliniki tsa mo makeišeneng di setse di thusa basadi ba ba imileng diura di le twenty-four ka letsatsi ka gonne bona ba tlhabologile mo tlhabologong ya bona go tlhabologile ga o tshwane le ko magaeng.

Ke nagana gore go tokafatsa tsela ya go bona ditirelo tsa kalafi o ka thusa go laola malwetsi a a sa foleng jaaka bolwetsi jwa sukiri, kgatelelo e kwa godimo moya madi ke go ka kry-a ditlhare tse ntsi kwa ditleliniking ga motho a ile go check-iwa a kry-e ditlhare tse ntsi, ke nagana gore ka mokgwa oo go ka tokafatsa.

Ditsela tse goreng go ka fitlhela tirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo ka bonako ke gore ga molwetsi a fitlhile kwa tleliniking a seka emisiwa mo di-line-eng a dula letsatsi kaofela kwa tleliniking a sa kry-e thuso and then a kry-e le melemo ya dikgwedinyana.